Nna ke bona hole betere ha o utlwa ditaba, seterateng. Hobane ha o di utlwa koranteng moo, o thole hore le bona batho bao ba ngolang koranta. Ho na le ntho e ba e latelletseng ka tsela eo ba buang ka yona. E leng horeng e batla hore re utlwe ka bona.

Mohala wa ka wa thekeng. Ha ne ke qala ho bana le ona. E ne le selemo sa two thousand and two. E ne hore ke ithute ona. E ne le difounu tsena tse nyane tse. Ne re pepetla feela moo, jwalo ka ngwana ha o batla ho tseba ntho. O no ithuta jwalo.

Ho ka ikutlwa ke thabile hampe, ke hlahile thelevisheneng. Hobane jwale, ke tla be se ke le motho e leng horeng e tsebuwa ke batho kaofela lefatsheng. Ka nthabisa haholo mpeng.

Ha ke ikutlwe hantle ha monana Afrika ditshwantsho tsa rona di sa bontshiwe haholo. Empa ka kwanana mose mawatle, di a bontshuwa. E bontsha hore ntho eno rona batho ba batsho, ntse re le tlasa hatello.

Nna ke bona ka nnete horedipono tsa ka ke hore, tseo nna ke kopanang le tsona. Ha di no tshwana le tsa batho ba bang. Jwale taba ke hore, a re lo bona dintho tse tshwanang.

Ka nnete yona ha se thaba e tsha e thabisang eo. Empa dintho di tjhentjhile. Re tlameha ho amohela ebile re ithute ho moo.

Dintho tsenana di sebetsa ka hoba, haebe re le banne ka tlung ka kwano. Re hloka ho re konteraka re e patale kaofela. Hore o kgone ho ba na le marangang re le kaofela ha rona. Ha ho hlokehe hore o lo reka data.

Di-network tsa rona di sebetsa ka ona. Ha o le polekeng e itseng, ho na le coverage ya hore o kgona hone ho thola marangrang moo o leng teng. Network eo ya sebetsa polekeng eo. Ka ba bohlokwa hore o e reke.

Nna ke bona dipontsho tsa kgale. E ne le tsona tse monate ho feta dipontsho tsa hona tjena Afrika Borwa. Empa ke nahana hore batho ha ba no e bona ka tsela e tshwanang kaofela.

Batho ba ne ke batla Wi-Fi ho bona. Ke la ka bona papatso ya bona Facebook . Nna be se ke ba etsetsa message. Bona be ba se ba tla ba nfounela ho nna, ba mpotsa hore ke tla kgona ho patala bokae, jwang. Wa nka account number ka ofela. Le ho re ebile tjhelete e tlo ho banka e hule ka di kae.

Nna ka nnete radio ha se ntho e ke e mamelang. Empa ne ke e mamela kgale kwana ke sa le ngwana. Ne ke mamela lesedi FM. Ne ke mamela ntate Chomane Chomane. Ne ke rata ditaba tsa hae, tsa tsa ha bua ka le ka di-taxing ka kwana.

Nna seka ke sebetsa difiliming jwalo. Nthwe nka ba eletsa yona ke hore ba e shebelle, ke Tjhaki. Hobane ke hora. E monate haholo. Hobane le ha o shebelletse moo, o shebelletse o tshohile.

Eya, nna ka nnete ha kena bothata o le ditaba tsena tsa di-cookie, lo hore device ya ka ho etsahalang ho ka yona. As long feela nna ke kgone ho etsa ntho tse ke di batlang. Ho boiphihlelo ba technology, ha kena bothata. Ke isebedisetsa technology hamonate. Taba ya di-cookie ke utlwa e sa nhlophe.

Nna Ka nnete ha ke motho a mamelang seyalemoya. Ntho e ke e mamelang ke YouTube music. Hobane ke kgone ho ithekela, ho itjhebela music wa ka ka nako e ke e ratang.